Ewe, ndingavuma. Kungaba yinto entle kakhulu ukufunda ngamasiko ahlukahlukeneyo wabanye abantu kwaye nokubona ubuhle boMningizimu Afrika.

Andingomlandeli omkhulu werabhi okanye wombhoxo. Andinalo ulwazi olungako, ndawube ndiyaxoka ume ndingathi makutshintshwe ii-rules zakhona ngoba andinalo ulwazi olungako kwirabhi.

Ayikho into engandenza uba ndibawele ukuba ngumdlali wombhoxo. Indlela abadlala ngayo andiboni uba umzimba wam ungayimela, ukugixizwa nokuwiswa nokuwelwa ngoba kufunwa ibhola.

Yibhola, isizathu soba ndithande ukubukela ibhola, imiyalelo yakhona iyafundeka kwaye uyabona enye itim xa iwinile.

Ndicinga uba lime ngxi ngoba abantu abanintsi abazi noba ikhona itim ye-basketball esinayo apha eMzantsi Afrika. Nditsho kwa mna andiyazi noyazi uba ikhona loo tim leyo. Akusiyinto evezwa kangako nakoomabonakude, akusiyinto ekuthethwana nangayo nakwii-radio, nakwii-social media akusiyinto evezwa kakhulu. So, ngokuva kwam okanye ngombono wam ndicinga uba yinto emileyo.

Bendingakhetha uCaster Semenya. Ndithanda indlela azimisela ngayo ekubalekeni kwaye ekufezekiseni amaphupho wakhe. Nditsho noba abantu bangaba nezimvo ezingekho zintle kuye kodwa loo nto leyo ayimenzi uba alahle iphupho lakhe okanye abone ingathi akaphelelanga ukuba ngumbaleki wodumo.

Into endingayichaza ngeWorld Cup kwakumnandi kakhulu. Kakhulu, kakhulu kwakumnandi ngoba sasinikwa ithuba loba sipeyinte izitrato, sibhale ooZakumi noba singekaze sababona personally, kodwa loo nto leyo uba sidibane siyi-community sibhale ezitratweni, sidrowe, sicule iingoma zeWorld cup yiyo into eyayintle kakhulu. Kwaye sasinikwa nethuba lokuba sibone abadlali bethu simahla.

Ewe, yinto endinomdla ngakuyo, kakhulu xa useCape Town livela kakuhle ilanga. Xa ukhwele neskepe livela kakuhle, ulibukela kakuhle. So, ewe yinto endingayenza kwaye yinto entle kakhulu.

Mna ngokujonga kwam ndicinga uba mhlawumbi xa kunokhutshwa ipenalthi lingabikho okanye lithi before benikeza loo tim leyo loo penalti kujongwe uba hayi, uba nayo loo tim leyo ikwicala elingalunganga okanye elirongo, okanye zoyi-two itim ziyadizeva uba zibe nepenalthi. Ngoba ndibona ingathi yiyo ebulalisa amaqembu amanintsi.

Hayi, ingangabi yiyo imisebenzi yokuzonwabisa kuphela. Ingaba yimisebenzi apho kukho abantu khona, nalapho kukuzonwabisa.

Ewe, zikhona. Into endiyithanda kakhulu kukuhayikha, ndibone iindawo ezahlukeneyo nokuba sebumnandini ebujuxujuxwini. Ubone abantu abohlukeneyo, ukuintarektha nabantu abohlukeneyo, mandithi ukuthetha nabantu abohlukeneyo, ufunde izinto ezintsha. Zezo iindlela endizonwabisa ngazo.

Yinto yokuba sihlale phantsi umntu atsho isifiso sakhe, into afuna uyibona yenzeka kwiqembu lakhe, impumelelo eqembini lakhe ngaphambi koba sidlale. Sithi sakugqiba ukudlala sikwazi ukudibana kwindawonye sichazeni apho singenzanga khona silungiseni, kuze kuzoba bhetele ngenye imini xa sidlala. Simamelane as itim.